Ba Lefapha la Pholo ko karolong ya rona ba thankgolotse lenane la ikatiso la bagolo, ka letsatsi la labobedi, laboraro le labotlhano bagodi ba tswa go na le ko ntlong e ba yang ko go yone, ba ya go ikatisa. Morago ga go ikatisa go o, go tla ngaka ya dijo e feta e dula fatshe le bone e ba tlhalosetsa gore ke dijo tse feng tse ba tshwan'tseng ba di je ga ba tshwarwe ke malwetse a fe. Ga ba fetsa, go na le gape mekgatlho e e dirilweng gore bagodi ba kgone go fitlhelela melemo ya bone ka tsela e maleba mme ba sa fole mela e le meleele kwa tleliniking ebile gape ba sa tsamaye sekgala se se leele gore ba fitlhele melemo ya bone.

Nna ke dumela gore bagodi ba tlhokomelwe ke batho ba malapa a bone. Ga ke bua ka maemo a ke leng mo go one, nna ke tlhokomela nkoko kwa ntlong. Nkoko o na le bolwetsi ba stroke-u. Gore go nna bonolo gore a kgone go bua gore o batla eng, o tlhoka eng leng, o jele leng, ga batle dijo or-e kapa ga a batle dijo tse di apeilweng o batla dijo tse di ntseng jang. Seo se thusa phutulogo le go fola ga bonako ga bagolo and-e ka gonne gape bagodi ba tshepa ditlogolwana, ba tshepa bana ba bone ba ba ba godisitseng. Go nna bofefo gape gore batle ba kgone le go ba roma go ya ko bo dibankeng gore ba ye go ba tseela madi gore ba kgone go ba rekelwa dilo tse ba di tlhokang mo ntlung le gore bagodi ba tle ba kgone go dula ba pateletse dibukana tsa bone tsa phitlho kapa tsa mmošara ko pele ba sa sokodise.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebetseng mo setsong ke gore monna ga a tlhapise mosadi a sa mo nyala kapa ba sa nne mmogo fela jalo le ka fo basading ba ka se tlhapise banna. Mme jaanong ko ntlong ya batsofe re bona bontate ba batlhokomedi e le bone ba tlhapisang bomme ga go tlhokagala, fela jalo le ka bomme go diragala jalo gore ba tlhapisa bontate. E nngwe ke a gore ko setsong ba re motlhokomedi wa motsofe ga a duele, ga e mo boammaaruring eo ka gonne motho o le ene o na le ditlhoko tsa gagwe o tlhoka go tshela a godise bana ga e le gore o na le bana. E nngwe ya re mogolo ga nke a nna phoso mme seo ga se bereke ka gonne mo botshelong ba gompieno go dikgwetlho di le dintsi tse di tlhokang leitlhonyana le lešwa go thusa bagodi ba rona.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di feleletsa di dira gore re tshabe go tlhokomela bagodi ba rona ka botlalo. Sekai, ke tlabe ke tshaba go tlhapisa mosadimogolo ka gore ga tile ga ke a tshwanna go bona mosadimogolo a sa apara kapa ke tlabe ke tshaba go tlhapisa monnamogolo gonne go tile ke sa mmona a sa apara. Mo gongwe dingwetsi le tsone ga di kgone go tlhokomela bo mmatswale le bo rratswale ga ba bobola gonne ba ne ba lailwe gore kamore ya ga mmatswale le rratswale ga e tsenwe, o bo o fitlhela e le gore motsofe o tlhoka thuso a le ko phaposiborobalong ba gagwe mme mothusi a sa kgone go tsena. E nngwe gape ya dilo ke ya gore go feleletsa go nna le mo setso se re emisang teng re sa kgone go 'ira di'o tse dingwe, di'o tsa go tshwana le bo ngwetsi e re e tlhatswa diaparo tsa ga rratswale kapa ngwetsi e re e tlhatswa dikalolo tsa ga rratswale.

Ee, lelapa le setšhaba di na le karolo e di e tshamekang mo go tlameleng batsofe go ya ka nna ka maemo a ka, go na le basadi bagolo ba ne ba le babedi ba nthusa go tlhokomela nkoko fa ne nkoko a bobola. Mare jaanong, di ya ka ditso ga gona gore mo Setswaneng ngwetsi ga ya tshwanna go oka rratswale, go tshwan'tse go batliwe motho o mongwe o tla tlang a tlhapisa rratswale, o tla tlang a tlhatswetsa rratswale ebile a tlhatswa dikalolo tsa ga rratswale. Jaanong go a farologana go ya ka ditso, fela jaaka gote ngwetsi e ka se bone mmatswale a sa apara go ra gore dingwetsi go na le mo go tlang di emisiwang ke setso mo tlamelong ya bagodi.

Go na le tlamelo ya dijo tse e leng gore bagolo ba ya labone le labone ba fiwa dijo tse di apeilweng tse di bothito. Re na le tlamelo ya go ikatisa ga bagolo ko bagolo ba yang ko lebaleng la metshameko kapa ko ntlong e rileng, bagolo ba go ikatisa. Gape re na le tlamelo ya mephato ko bagolo ba kry-ang dipilisi kapa melemo ya bone gaufi ebile go sa tlhokagala gore ba tsamaye sekgala se se leele go ya ditleliniking.

Mo tikologong yaka mafelo a tlhokomelang bagodi ke a mmalwa. Go na le le lengwe ko toropong ya Litchtenburg-e ko bagodi ba sa dueleng teng. Mme jaanong ba tsa tšhelete ya bagodi ya SASSA go tlamela bagodi ka tse ba di tlhokang, ba ba rekela sengwe le sengwe se ba se tlhokang ga ba fetsa kore se se salang se tla se boela ko bagoding. Go na le le lengwe gape le a poraefete ko Mafikeng ko e leng gore lone le a duelelwa, bagodi ba bona dingaka, bagodi ba bona di-social worker, badirediloago and then bagodi ba kry-a sengwe le sengwe.

Yone ke thulaganyo e ntle mme e thusa batsofe ba le bantsi gonne batsofe ba bangwe ba dula ba le bangwe ga ba na batlhokomedi. Puso e ka tokafatsa ka go oketsa palo ya dingaka le baoki ba ba berekelang magae a batsofe, ga ba fetsa ba oketse le tlamelo ya madi gore go thapiwe batlhokomedi ba batsofe gonne batsofe ba bangwe ba tlhoka go tlhapisiwa, ba tlhoka go jisiwa, ba tlhoka go apesiwa. Jaanong ga badiri ba tlhaela go nna thata gore dilo tseo di fitlhelelwe tsotlhe batsofe ba rona ba tlhokomelesege sentle.

Ke akanya gore e tokafaditse botshelo jwa batsofe ba le bantsi gonne batsofe bangwe ba ne ba sena letseno, mme madi a tlamelo a tswang ko pusong a kgontsha batsofe go reka dijo, go ba rekela diaparo, go tokafatsa matlo a bone, go patala di-policy le go patala mekgatlho e mengwe e mentsi e ba thusang go tsweletsa botshelo ba bone.

Go simolola pele ka go ya ko SASSA, o fete o kope diforomo tsa phenšene ya go tlhokomela batsofe. O bo boela ka tsone ko tleliniking o tsamaya le motsofe wa gago, ngaka ya motsofe wa gago e fete e di tlatse e tlhalose bokoa bo motsofe wa gago. Ga ba fetsa go ditlatsa ko tleliniking o di busetsa gape ko SASSA. Ga o tsena ko SASSA o sena go di busa ba tla tla ba go fa letlha, o di busa jalo o sena go di tlatsa ka pasa ya gago le pasa ya motsofe. Ga o fetsa go di busa ko SASSA ba tla tla ba le fa letlha la gore letle leng, ngaka ya bone e tlhatlhobe mogolo, o be o feditse o emela karabo ya bone.

E fokotsa morwalo ka gonne botlhokatiro bo bontsi mo malapeng a rona, mo nageng e ya Aforika Borwa. Jaanong letseno le le tlang ka bagolo la go tlhokomela batsofe le thusa go fokotsa tsa morwalo wa go reka dijo, wa go patela di-policy, wa go baakanya ntlo le wa go tlhokomela batsofe ka go ba rekela dipilisi le melemo tse ba di tlhokang.